tsa naga ke mofuta wa morogo o o tlhagang o melang ko ntle ga tshimo. Wa bobedi ke morogo wa dinawa, morogo wa dinawa ke mabolata a dinawa a mannyane.

Go jala diapole kgotsa dipanana ke selo se se itumedisang tota ka gobane ga o ye go reka maungo ko mabenkeleng, o tlabo o na le maungo mo teng ga jarata ya gago, o kgona go kgetlha fela, o a tlhokomela ke maikutlo a a itumedisang tota.

Fa o jala tamati, o tshwanetse go e jala mo lefelong le le na leng mmu o nonofileng, mo lefelong le le kry-ang letsatsi le le ntsi, mo lefelong le o tshwanetse o nosetse kgapetsa-kgapetsa tamati e tlhoka metsi a mantsi. Gore e rojwa jang, o e roba ga o bona gore tamati e setse e le khibidu kgotsa ga e se khibidu e ke mo e bontsha gore ke nako ya gore o ka e ntsha mo mmung, e siametse go jewa.

Ga o e jala e tlhoka gore o ka tsenya dipeo tsa teng mo metsing a bedileng, ga o fetsa go e tsenya mo metsing a bedileng e tlhoka mmu o omeletseng, o bo o e tsaya o wa go e gasaganya mo mmung o omeletseng. Ga o e jala go botlhokwa gore o e jale mo letsatsi le tlhagang teng thata. Ga o e kotula ga o e ntshe yotlhe jaana, o cut-a mabolara a teng ga o ntsha o .

E thusa letlalo, e thusa le ka mala, e thusa meno e thusa le madi a tsamaye sentle mo mmeleng.

Dikgwetlho tse ba kopanang le tsone ke go fetoga ga loapi le nna le fetoga loapi le bothata ba mmu le melao e mentsi mo lefelong le le ba batlang go jala mo go lone. Ba rarabolola seo jang? Ka gore ba thusiwe ke lefapha ba nne le thuso go tswa ko lefapheng le gore ba be le selo se se ba fang metsi thata, seo se se ka ba mokgatlho o o ka ba fang metsi gore ba nne ba nne ba kgone go kgatlha mo dijalong bone.

Ke diphologolo tse di jang maungo, ke pula e ntsi e tle bonagale mo nageng ya rona e bolaya maungo, e senya le mmu o ba jetseng maungo mo go one.

Nakong tsa jaanong ba kgona go dira dinotsididi ka maungo, ba kgona go a sila ba 'ire dilo tse di ka tshelang mo dijong, ba kgona gape go a omisa ba kgona go 'ira le dimonamone ka one, ba kgona go dira le dilo tse di tshelang mo dilong tse di tshwanang le ditapole tse di gadikilweng ka maungo.

Ke diapole, dipanana, di-orange ka gonne di kry-ega ka bonako, ga gona ko o ka se a kry-eng teng gotlhe diteng, ko mabenkeleng diteng, ko toropong le teng wa di kry-a.

Lephutsi, tamati, digwete gonne di thusa mobu batho go kry-a maatla le go bona o le matlhagatlhaga mo mmeleng, tse dingwe di 'ira gore mmele wa motho o nonofe, motho a kgone go phela sentle a itekanetse.

Mo ikonoming le mo go oketseng dijo, mabele a na le seabe mo go oketseng dijo le mo go oketseng dijo gape ke dijo tsa setso.

E akaretsa go jewa, e akaretsa le go jala ga diterebe, e akaretsa gape le go tlhokomela merogo ebile e dira le wine-e le go e rekisa.

Ke digwete, lephutsi, tamati, morogo wa thepe le dinawa.

E fepa dinonyane, e fepa diboko, e thusa le mo tikologong ka kakaretso, e thusa le ditlhare.

Ke mabele siri, ke dinawa tsa setso mme goreng di le botlhokwa? Gonne di dira bogobe, di dira mabele.

O tshwanetse o itse gore lefelo le o batlang go jala mo go lone a le kry-a letsatsi le le ntsi, a mmu wa teng a ke mmu o o ntseng jang, a ke o omeletseng kgotsa ke mmu o nonofileng gape o tshwanetse o itse gore a mmu o leng teng mo o jalang teng o go bolokesegile na?

E thusa ka go ntsha, ka go 'ira letlalo la motho le be le ntle gape e thusa ka go lwantsha bolwetse mo mmeleng wa motho.

E kgona go dirisiwa jaaka sukiri mo dijong tse di tlhokang sukiri, e kgona go dirisiwa gape jaaka senotsididi.

Jaanong batho ba kgona go e dirisa go e tshasa mo mebeleng ya bone ba ba gola, sekao ga ka dipilisi tse dintsi o bo tshasa morogo mongwe o setse o omisitse ya go thusa mo letlalong la gago ebile gape e kgona go thusa le dimela tse dingwe gore di gole sentle ga o e tsaya e setse omeletse o e tshela mo godimo ga dimela tseo e be di tswa sentle.

Ke ne ke tla reka ditapole, ditamati, digwete gonne di na le dikotla ebile batho botlhe ga di tlhophe ope age ga batho botlhe, batho botlhe ba kgona go di ja.

Thekenoloji e bontsha dijo tse di na leng mafura e le tsone tse di siametseng batho gonne ga o ka lebelela bontsi mo di-TV le mo di-radio-ong go ka bo go buiwa ka dijo tse di nang le mafura le gore gape di monate jang. So, maungo ga ba sa bua ka one thata and maungo ke one a a botlhokwa mo mmeleng wa motho ebile le mabenkele, batho ba ba rekisang maungo ga ba sa kry-a madi thata jalo. Maungo ga batho ba sa reke a senyega, batho ga ba sa tlhole ba kry-a tšhelete e .

Ga e a eme sentle sekao go tshwana le lefelo le le tshwanang le Limpopo bontsi ba nako. Leungo le le tshwanang diperekisi ga o le kry-e ko Limpopo jaanong e a farologana e a ama ga a ame sentle. Ko Limpopo o tla kry-a leungo la mango ka mo side-eng e ya North West-e, ka mo letlhakoreng la North West, o bo o kry-a maungo a tshwanang le bo-mango a sa tlhoge jaanong ga e tshware sentle ga o kake wa jala selo mo polasing mo e sa tlhageng teng.